Phambi kokuba umqhubi ahambe kungafuneka ukuba ajonge izixhobo ezisebhegini zabantu ukuba aqinisekise wonke umntu uzophepha apha endleleni, kuba kungenzeka kukhona abantu abaphethe izixhobo ezinobungozi kwalapha emotweni. Kungafuneka aqinisekise amanzi emoto yakhe ame kakuhle. Aqinisekise ukuba ipetroli ayishoti. Kungaphinde kufuneka aqinisekise ukuba amaphepha wakhe okuqhuba ame ngendlela futhi aqinisekise ukuba yena akaselanga okanye akaqhunywanga ziziyobisi. Loo nto iza kumenza aqhube kakuhle abe nohambo oluhle.

Umntu ohamba ngeenyawo kufuneka aqinisekise ukuba akaselanga okokuqala, akaselanga utywala. Okwesibini, akatshayanga iziyobisi kuba angafumana esenza izinto angaziqhelanga. Okwesithathu, akumelanga ukuba ahambe phakathi kwendlela kuba indlela inemigca ebonisayo ukuba umntu ohamba ngeenyawo kufuneka ahambe phi. Umntu ohamba ngeenyawo kufuneka ahambe ngaphaya komgca omthubi.

Xa umntu esiya emsebenzini ngebhayisekile akabhatali ipetroli kodwa ke loo nto imenza ukuba abe sethubeni lokuba angalahlekelwa ngumsebenzi xa isimo sezulu singabonakali kakuhle, kuba kaloku ngamanye amaxesha kunetha imvula okanye kube khona umoya. Loo nto ingamenza umntu angafiki ngexesha emsebenzini.

Ukuba abantu abasemandleni bayeka imoto engekho semgangathweni ukuba ibe sendleleni ngenxa yesinyobo, loo nto ingenza ukuba abanye abaqhubi babe sengozini kuba le moto engekho semgangathweni wendlela kungenzeka ife kwalapha phakathi kwendlela. Loo nto yenze ukuba itshayiswe ngabanye abaqhubi. Loo nto ingenza ingozi enkulu kakhulu kuba awunokwazi ukuba imoto enjalo iza kufa nini phakathi endleleni.

Ndingathanda ukukhenkethela ilizwe laseJapan. Ndingathanda ukuyofika khona kuba kuthiwa abafazi bakhona bayahlonipha futhi banxiba kakuhle, abazivezi amathanga neempundu ngaphandle. Enye into endingayivakashela kukuba ndibone ukutya abakutyayo, kuba kwiivideo endizibonayo ezinye izinto abazityayo ayizizo. Kodwa ndinalo ithemba lokuba zikhona izinto abazityayo ezilungileyo ngaphandle kwezinja neenyoka nezinye izinto ezingatyiwayo apha eMzantsi Afrika.

Mna ndaqale ndabuza kubantu esendibazi ukuba bayazisebenzisa ezi nkonzo ukuba zeziphi iimoto abaqhele ukuziqabela, ngabantu endibathembayo futhi abo. Emva koko ke nam ndinabantu ababini endibathembayo ukuba xa ndifowuna ndiza kubafumana. Ukuba bona abo bantu babini ndibathembileyo abafumaneki, ndiye ndithathe ibhasi okanye iteksi kuba nam andizithembi ezinye iiBolt.

Apho ndihlala khona akumelekanga umntu oqhuba imoto encinci i-four plus one athathe abantu abaya etawuni, abantu abaya etawuni bathathwa ziiQuantum kuphela. Ngenye imini umqhubi wemoto encinci wazama ukuthi athathe umntu esithi uzomsa etawuni kanti ikhona iQuantum eza kuvela. Loo nto yenza ukuba kube khona ingxabano enintsi kakhulu. Ndiyacinga ngoku ukuba abanye abantu ngalaa mini zange bafike ngexesha emisebenzini yabo nakwamanye amabanga ababeyokuwawenza etawuni kuba kwakumele ukuba le nto isonjululwe for ixesha, ndingathi imizuzu engamashumi amabini.